Ndicinga ukuba kukuzilolonga, kukuzigcina besempilweni, kukuveza izakhono, kanti nokuzonwabisa nabanye abantu. Ukanti ke, abanye bajonge namaqithiqithi athi afumaneke ukuphumelela kwabo kolukhuphiswano.

Kwesam isikolo ebendifunde kuso ndingathi akukho mntu ebenesikhalazo ngemidlalo. Ibikhona yonke imidlalo, futhi ke abantu bebenikwe bebenikwe ithuba lokuba umntu azikhethele apho afuna ukudlala khona. Ibikhona ibholwa ekhatywayo yabafana, ikhona futhi ibhola ekhatywayo yamantombazana. Bezikhona zonke bezikhona yonke imidlalo, futhi ke wonke umntu ebeyonwabela loo nto leyo. Umntu edlala apho afuna khona, ephuhlisa italente yakhe ezivocavoca, kwaye enwabile.

Bendiyokuziqalela iqela lebhola ekhatywayo. Ndibonile ininzi kakhulu italente ebantwini ebantwini ekuhlaleni. Abanye ke ndithe ndabaqaphela xa ndibajonga bedlala esikolweni, abanye ndibabone xa bezidlalela ngaloo maxesha, ndabona ukuba italente inintsi yale yalo mdlalo webhola ekhatywayo. Ukanti ke sizame inkxaso yemali kwiindawo ngeendawo ezahlukeneyo ngoba nabo bayazama ukuwaqala amaqela kodwa aphele esithubeni ngenxa yokungabinayo inkxaso nokufumana izidingo ezithile ezinokuthi zibakhuphalise, futhi ke zindlondlobalise amaqela abaye bawaqale.

Ngokolwam uluvo njengomfundi okwibanga leshumi elinesibini, kubalulekile kakhulu ukuba xesha naxesha olifumanayo ulichithele ezincwadini, noko itshomi yinto enawuthi ize mva. Elibanga liyathanda uba nobuhorho, futhi elibanga liyathanda uba nomsebenzi omninzi. Nalapho ke udinga ixesha lakho lonke onokuthi ube nalo ulisebenzise ngokuqaphelela.

Akunokuba yingenelelo. Abantu abadala andiqondi ukuba lisekhona igalelo abanokulidlala okanye into abanothi basincede kuyo ngokuthi bafundiswe ukuqubha. Noko ke lo umfundiso wokuqubha ungaqhubekeka ufundiswa kulutsha, lona lunoba negalelo kwizinto ezithile ezizawukunceda abantu ngaso sakhono sokuqubha. Kodwa ke ukusifaka ebantwini abadala, hayi mna andiyiboni ingayingenelelo leyo kwilizwe loMzantsi Afrika.

Ewe, le midlalo iyayichaphazela kakhulu impilo. Okokuqala iba luxinzelelo lwengqondo ngoba ehleli nje icinga le nto enye, futhi ijonge kule nto inye iyenzayo. Namehlo aye athande ukufumana ukukhubazeka okuthile, nento leyo enokuchaphazela ekuhambeni kwexesha. Ukanti ke nelungu eli lomqolo ngoba awugushugushuzi kakhulu, uwufumanise ukuba noko ukhe ufumane ukoluleka. Ngaloo ndlela ke uyayifumana inkcaphazeleko empilweni yakho xana udlala le midlalo.

Kuba lula ukwakha ubuhlobo xa abantu bedibana ngokusebenzisa imidlalo kuba kaloku noko akukho nzima ukuqala incoko, uyayazi ukuba umntu ungamngena njani. Umzekelo, xana nidlala umdlalo wokukhaba ibhola, nizawungena nithethe ngepozishini nobabini enizidlalayo, nithethe ngamaqela eniwalandelayo, nithethe ngabadlali enibathandayo.

Mna, umthetho endinothi ndiwususe kwimithetho ekhoyo yebhola ekhatywayo ngumthetho wokuba xana kuthe kwaqubisana amaqela amabini, kuvunywe ukuba umdlalo mawuphele ngeqanda eqandeni. Loo nto leyo nakwesiphi na isigaba, nakweyiphi na imini, mna ndingayikhupha. Umdlalo ngamnye kufuneka uthi uphela kube kukhona eyophayo, iqela neqela liphumelele.

Ndingathanda ukukhangela abadlali abazokuthi basidlalele, basimele, xana sidlala namanye amazwe nakumaqela amancinci, noko ndibadibanise nabasenamava. Kodwa ndizise ulutsha noko olusadlamkileyo, futhi elusayithathela ingqalelo le nto yebhola ekhatywayo.